Ndzi nga vutisa swipimelo swa khadi ra xikweleti xana leswaku khadi ra xikweleti ri na mpimo wa mali yo leha ku fika kwini naswona mihlawulo ya kona i ya rini na rini xavumbirhi ni nga vutisa milawu ya ku hakela leswaku xana ku na swiphiqo swa mali leswi landzelaka swo fana ni swirhumiwa swa ku hakela swiengetelo ku hakela ka mali leyi nga ni xiphemu lexi nga ta hakeriwa hi nkarhi wo leha i ntirho na switirhisiwa swa khadi leswaku khadi leri ni nga ri tirhisa e kwini na kwini kumbe ka benge yini na yini xa vumune i nhlawulo na ku hlawula xana ku na ntlawa kumbe ntirhiso wa khadi leswi ku nga va ku nga va swa lembe kumbe vuyelo bya mbangu.

Lexi lawulaka leswaku u nga tirhisa mali muni eka khadi ra wena ra xikweleti hi n'hweti hi leswi landzelaka xo sungula i mpimo wa xikweleti xa n'hweti bangi ri ku nyika mpimo wa mali leyi u nga yi tirhisaka hi n'hweti eka khadi ra xikweleti leswi swi vula leswaku hi n'hweti yin'we u nga tirhisa mali leyi u faneleke eka khadi ra wena leswi pfunaka leswaku u hlayisa swiphiqo ku tshama u ri u nga ri exikweleteni xa vumbirhi i nxaxamelo wa ku hakela bangi ri kombisa leswaku u fane u hakela xiphemu xa mali leyi u yi tirhaka eka khadi hi n'hweti loko u hakela ntsena xiphemu lexi nga ta teka nkarhi wo leha ku hakela xikweleti hinkwaswo mali yo tala ya ku hakela yi ta engeteleka xa vunharhu i nxaxameto wa ku tirhisa mali hi ku vonakela ka mali leyi kumiwaka loko u hakela mali leyi u yi hakelaka eka n'hweti nxaxamelo wa mali lowu nga tswariwaka wu sukela eka mpimo wa xikweleti.

Xivangelo i ku hlayisa swihoxo swa mali swo leha swinene loko munhu a ri na swi ringanyeto swo leha swa swihoxo swa mali ku endla xikombelo xa mali yo tlula mpimo swi pfuna ku kuma mali yo engeteleka ya ku tirhisa loko ku ri na ku hlawula loku nga ta va ku hlakarhela xa vumbirhi i ntumbuluxo wa rihanyo ra mali hi nkarhi lowu fanelaka leswi pfuna ku ololoxa vutshunguri bya mali bya siku ni siku loko ku ri ni ku fika ka mali loku ku nga ku hakeleni xa vunharhu ku pfuneta eka ku cinca ka vutomi lebyi nga vonakaka then xa vumune ku tirhisa mali yo karhi ku xava swilo swa nkoka swo hlawuleka leswi swi nga ha katsa ku xava swilo leswi lavekaka ku hakeriwa swo karhi ku fana na switirhisiwa swa maphorisa swikombiso swa rihanyo kumbe swin'wana leswi nga ta vanga ku pfuna ka vutomi bya munhu.

Forex i marhavi lama nga riki na ndhawu ya ku hlangana lawa vanhu timhaka ta swa bangi makhampani ni timhaka ta matiko ma endlaka xidyondzo xa ku xava no endla timali ta matiko yo hambana forex u xava mali ya ya xihatla ya tiko rin'wana na rin'wana hi ku tirhisa mali ya tiko rin'wana hi xikombiso u nga ha xava euro hi ku tirhisa dollar forex yi tirha hi ndlela leyi ku xava timali ku xaviseriwa hi ndlela ya ti-currency hi xikombiso xa ti-euro komba leswaku u xava euro hi ku tirhisa dollar loko u nga tshembi leswaku euro yi ta yi ta kuma matimba eka dollar u ta xava euro loko u nga tshembi leswaku euro yi ta yi ta eka dollar u ta xava euro lexi landzelaka i ku nyika xiave eka ku cinca ka tiko wa timali.

Makwerhu yima ni ku tsundzuxa mintsengo kumbe ti-currency swa hambana hikuva loko u vhakachela u endzela tiko rin'wana ra le handle u fanele u ya tirhisa mali ya kwaleni so leswi swi koxa leswaku u fanele loko u fika kwaleni u kota ku cinca u tiva leswaku mali leyi u nga u nga na yona yi tirhaka la ka tiko leri ya hambana le ka tiko lerin'wanyani so xa nkoka i ku va u tiva macincelo na mali leyi u nga ta yi kuma loko u pimanisa na leyi u nga yi khoma sweswiwani lexi nga ku tsundzuxaku xoho u nga ha xava dollar hikuva dollar hi yona yi nga le henhla ehenhla ka ni ka ti-currency hinkwato i xitsundzuxo ni nga ta ku tsundzuxa xona hi leswi nga ta ku olovela kumbe u nga ha xava euro na yona yi va yi ri henhle.

Makwerhu ni nga ku tsundzuxa leswi loko u endzela tiko rin'wanyani or matikomambe ti-currency ta kona ta hambana timali to to va to xaviselana u nga ha xava euro kumbe u xava dollar loko u endzela tiko rin'wanyana hikuva mali leyi u yi tirhisaka lani a yi nge tirhi ka tiko lerin'wanyani u vhakachelaku ka rona so u fanele u va u swi tiva ku mali leyi u nga yi khoma ka tiko leri u va ku ka rona yi ta va yi ri mali muni ku endlela leswaku u hambana na swiphiqo kumbe swikanganyisi ku va u xotelaxotela hi mali u ri kule so u nga rhanga u landzelerisa u lavisisa leswaku hi mpela le u yaku kona mali leyi u nga yi khoma yi ta va yi yi ringanerile ku ri u nga fika u nga tlhe u kota ku xava swakudya u tlhe u kota ku yi tirhisa kwale u nga kona.

Magoza lama katsekaka eku pfuleni ka akhawunti ya bangi vanhu hinkwavo lava va lava ku pfula akhawunti ya bangi va fane va va na malembe yo ringana leswi nga hlawuriwa hi bangi ka nkarhi wo tala ku sukela eka sixteen ku ya eka eighteen wa malembe loko munhu a nga si fikisa malembe lama a lava ku pfula akhawunti a nga pfula akhawunti ya vana kambe va fanele ku va ni xileriso xa makwerhu wa yena kumbe mu tirhisana wa vanhu lavantshwa xa vumbirhi i ku nyika xitifiketi xa nhlonipho lexi ku nga pasi then xa vunharhu i ku kombisa mali yo sungula van'wani bangi va faneleke ku amukela mali yo sungula ku pfula akhawunti xa vumune i ku tsala fomo ya xikombelo xo hetelela i swilaveko swa mintirho ku pfumelelana ni magoza ni swilaveko swa bangi ku katsa ku twisisa ntirho wa akhawunti na .

Vukorhokeri lebyi khadi ri nyikaka khadi ri nga ku nyika nkarhi wo tirhisa mali ya bangi loko u nga si yi kuma kutani sweswo swi ta tatisa ndhawu ya commission eka bangi. Xa vumbirhi i swihlawulekisi swa swa ku tirhisa khadi xa vunharhu i ntlangu wa ku hlayisa akhawunti bangi yi tirhisa mali ya lembe ku hakela ntirho wa ku rhumela maletere kumbe ku hlayisa statement xa vuhlayiseki ni ku tiyisisa leswaku khadi ri tirha kahle nkarhi hinkwawo xa mune i ku vuyisa mali leyi lahlekeriwaka loko khadi ri ri na swivuyelo swo fana na ti inshurense kumbe ndzindzakhombo.

Leswi swi humelela hi ndlela leyi khadi ri va ri karhi a ha tirha loko ri nga pfariwanga bangi yi sungula ku hlayisa akhawunti ya wena naswona ntirho lowu wu hakeriwa hi malembe. Mali leyi hakeriwaka hikwalaho ka leswaku u tirhisa khadi ngopfu kumbe katsongo kambe yi hakeriwa hikwalaho ka leswaku u va u ri na vukorhokeri bya khadi leri.

Loko u khansela kumbe ku pfala khadi ra wena ra xikweleti mali ya lembe na lembe yi nga ha tlherisiwa kumbe yi nga tlhelerisiwi swi titshege hi mitirho ya bangi ya wena. Hi ku angarhela loko u pfula khadi hi nkarhi wo hatlisa endzhaku ka leswaku mali yi tsariwile mikarhi yin'wani bangi yi nga tlherisela mali ya lembe hikuva u nga se u nga ze u yi tirhisa nkarhi hinkwawo loko u tshamela ku tirhisa khadi nkarhi wo leha kutani u khansela endzhaku mikarhi yo tala mali ya lembe yi nga yi nga tlherisiwa hikuva yi tekiwa tanihi mali ya ntirho lowu wu kumeke exikarhi ka nkarhi wolowo.

Mali ya lembe eka khadi ra xikweleti ya hambana hi ku ya hi muxaka wa khadi eka basic, classic or student khadi mikarhi yin'wani a ku na mali ya lembe kumbe yi va yi ri yitsongo ngopfu eka premium gold platinum of black card mali ya mali ya lembe yi va yi ri henhla hikuva ya tisa vukorhokeri byo engeteleka ku fana na ti-rewards, travel benefit, insurance ku hambana exikarhi ka ti-bank leti i ku bangi yin'wani na yin'wanyani yi teka mali yo hambana eka khadi leri fanaka hi ku ya hi pricing policy ya yona.

Swilo leswi u fanele u swi kambela mali ya lembe languta leswaku u kota ku tirhisa khadi ngopfu ku tlula mali leyi u yi hakelaka xa vumbirhi interest rate xa vunharhu rewards and cash back hlaya leswaku khadi ri ku nyika tipoyintsi kumbe cash back kambela loko rewards swi fambelana ni vutomi bya wena xa vumune i credit credit limit hlaya leswaku khadi ri ku nyika ntsengo lowu anelaka leswaku u kuma leswi u swi lavaka.

Eka ku hlawula khadi ra xikweleti hlaya swilo leswa nkoka mali ya lembe languta leswaku mpfuno ya khadi yi tlula mali leyi leyi a wu ta yi hakela interest rate hlawula khadi leri nga na interest leyi tlakukeke loko u tshama u hakela hi nkarhi reward and cash back kambela leswaku mpfuno ya reward kumbe cash back yi fambelani ndlela leyi u tirha u tirhaka mali ha yona credit limit yi fanele ku ringanela leswi u swi lavaka handle ka ku tlakuka kumbe ku tlula mpimo other fees i nga hlaya foreign transaction, payment na cash withdrawal fees extra benefit ku fana na travel insurance fraud protection ti-requirement, income level na credit score.

Khadi ra xikweleti i mali ya bangi leyi u lombisiwaka yona hi nkarhi u hakela endzhaku loko u hakela hi nkarhi hinkwawo ra pfuna loko u hlawula ku hakela endzhaku u hakela na interest.

Mali ya wena ya xikweleti yi lawuriwa hi leswi u xavaka interest loko u nga hakeli hi nkarhi na ti-commission timali ta nkoka leti engeteleriwaka.

Loko u nga hakeli khadi ra xikweleti xikweleti xi kula hi interest credit record ya wena ya onhaka naswona u nga hlangani na swiletelo swa nawu eka ya swiyimo leswikulu bangi yi nga teka nawu wa leswaku yi kuma mali ya yona leswi swi nga vangiwa ngopfu leswaku nhundzu ya wena yi tekiwa kumbe ku hatlisa swibambiso swa wena.

Leswi hi leswi u faneleke u va na swona, ID khadi ya laha Afrika-Dzonga, passport loko u ri muakelani wa le handle, xitifiketi xa ndhavuko kumbe vukamberi bya ndyangu ku nga bill ya ka eskom or masipala kumbe lease agreement kumbe affidavit u fane u va na vumbhoni bya ntirho ni nhlawulo payslip ya three months leyi nga hundziki na bank statement ya three to six months u fanele u va na credit record ya kamberiwa hi bangi u vona leswaku u na vutihlamuleri bya timali.

Xana ku ni miholo ya nkarhi hinkwawo kumbe ya vhiki? Xana ntsengo wa ntswalo i wa le henhla njhani? Xana ku ni mali yo hoxa loko ku ndzi hundza xifundza? Xana ndzi nga kuma mali ya le hansi na ya le henhla ya kwihi? Xana ndzi fanele ku hakela hi nkarhi lowu vekiweke?

Kokwana loko a pfula akhawunti yo hola mudende, bangi yi kombela leswaku a humesa mali yo karhi yo sungula. Mali leyi vuriwa minimam-u deposit. Leswi swi fana ni ku veka ntsumbu wa mbewu lowu ku u byala. Hileswaku akhawunti yi sungula ku tirha hi ndlela ya nkoka, a hi mali ya ku lahleka. Yi tshama eka akhawunti ya wena, ku tlula kwalano akhawunti yi fanele ku tshama yi ri na mali yo karhi ya le hansi.

Nkoka wo munhu a ti pfulela akhawunti ya bangi hileswaku u kota ku hlayisa mali hi ku tshembeka. Mali yi tshama yi sirheleriwile eka bangi ku tlula loko yi tshama ekaya. Naswona swi olova ku humesa mali u nga tirhisa khadi, ATM-e, EFT kumbe banking app ya le fonini ku humesa mali no hakela .

Ku nghena hi khadi ra yena eka ATM leswaku a vona balance-i ya akhawunti kumbe a humesa statement-e. Naswona a nga tirhisa app-u ya bangi eka foni leswaku a kambela mali leyi saleke, kumbe mindzingo ya transaction ya ku endla EFT. Naswona a nga ya emahofisini ya bangi leswaku a a kombela print ya statement.

Mali leyi tshamaka ekaya yi nga lahleka kumbe yitshwa hi ndzilo, kasi ebangi yi sirheleriwile hi akhawunti. Munhu a nga tirhisa khadi, ATM-e, EFT kumbe banking app ku tlula ku famba a rhwale mali hinkwayo. Minkarhi yo tala lebyi byi hundzisiwaka eka akhawunti ntsena.

Mali leyi tshamaka ekaya yi nga lahleka kumbe ku tshwa hi ndzilo, kasi ebangi yi sirheleriwile. Hi akhawunti munhu a nga tirhisa khadi ATM-e, EFT kumbe banking app, ku tlula ku famba a rhwale mali hinkwayo.

Munghana loko u nga ha lavi ku tirhisa akhawunti ya wena ya le bangi, i swa nkoka ku yi pfala hikuva bangi yi ya mahlweni yi teka mali ya n'hweti. Hikuva akhawunti yi va ya ha ri active. Leswi nga endla leswaku ka akhawunti yi nghena eka negative balance kumbe ku va ni xikweleti. Loko akhawunti yi tshama yi ri negative u nga ha u nga ha hetelela u va ni xikweleti eka bangi naswona, xi nga nghenisiwa eka credit. Leswi nga onhaka credit record ya wena.

Loko u pfula fixed akhawunti u pfumelela bangi leswaku yi hlayisa mali ya wena ku fika nkarhi lowu vekiweke, ku fana na na six wa tin'hweti kumbe ku tlula. Loko u humesa mali nkarhi wu nga si fika, u va u tlurile milawu ya bangi. Naswona bangi ri tirhisa mali ya fixed akhawunti ku endla mindzwalo ya ntirho, ku fana ni ku lomba vanhu kumbe ku tisa . Loko u humesa mali nkarhi wu nga si fika, ri lahlekeriwa hi minkateko kutani ri teka mali yo karhi tanihi penalty.

A va boheki ku ya ebangi nkarhi ni nkarhi ku yisa mali, naswona yi yi humesiwa hi yoxe eka akhawunti ya yona yo hlayisa mali eka nkarhi wo leha. Leswi pfuna munhu ku ku va a nga dyisi mali hi ku va yi huma eka akhawunti ya muholo yi ya eka fixed akhawunti leyi leyi nga olova ku humesa mali. Loko mali yi tshama eka fixed akhawunti, ya kula hikuva yi hoxa ntswalo lowu tlakukeke ku tlula akhawunti ya ntolovelo.

Ku tshika ku tirhisa khadi ro humesa mali, debit order kumbe stop order, ku nga se fika siku ro ro pfala. Naswona loko u ri na debit orders tanihi Eskom, Cellphone contract, u nga yi susa u yi rhumela eka akhawunti leyintshwa. Naswona u fanele ku teka ID book smart card na khadi ra akhawunti ya wena, u tiyisa hi closure form kumbe fomo ya ku pfala akhawunti. Ku sayina tifomo ta closure.

Ku hlayisa mali ya nkarhi wo leha, kumbe ku kuma ntsengo wa le henhla. Mali leyi humaka eka akhawunti yo tani yi rhandza ku kuma ntswalo lowu tlakukeke ku tlula eka akhawunti ya ntolovelo. Naswona i ku va na nsirhelelo eka khombo ra le hansi. Mali yi tshama yi sirhelelekile eka bangi, a yi nge lahleki ku fana na loko yi tshame ekaya.

Fixed deposit i akhawunti ya le bangi laha munhu a vekaka mali ku tshama nkarhi wo leha, lowu mi pfumelelanaka hi wona. Tanihi tin'hweti tinharhu, kumbe tsevu wa tin'hweti, kumbe ku tlula tona. Loko u pfula fixed deposit, u veka mali ku fana ni five thousand kumbe ten thousand, naswona yi tshama kona ku fikela nkarhi lowu wu pfumelanaka ha wona. U nga humesi mali loko nkarhi wu nga si fika, kambe loko u endla sweswo bangi yi koka mali yo karhi. Loko mali yi tshama eka fixed akhawunti, yi endla interest kumbe ntswalo wa le henhla. Loko nkarhi wu hela leswi vuriwaka maturity date u nga hlawula ku teka mali hinkwayo, kumbe u tlhela u yi veka eka fixed deposit account.